Oku ibenza ukuba babe sebungciphekweni kwizihange ngoba izihange ziye zibalandele apho bakhoyo, zibathathe ngeenjongo zokubafuna izikhuntyula zemali. Okanye izihange ziyakwazi ushiyeka zisiya ezindlini zabo, ziqhekeza, zithatha zonke izinto zexabiso. Bubo ubungozi bayo yonke le nto.

Amajelo anenkcazelo echanekileyo kula makhasi onxibelelwano aye abe ne-verified pages ukuze ke ngoku, amanye aloo majelo akhona kumabonakude, akhona kunomathotholo, ngawo ngqo athembelekileyo, aye abe nengcazelo eyiyo ngombandela.

Mhla ndiphelelwa, mhla ndiphelelwa lunxibelwano lenethiwekhi ngenxa kacimicimi wombane ndaphela ndilinda ukuze iiyure ezithile ukuze umbane abuye, ukuze ube kanti ndiyaphinda ndiyakwazi ufumana unxibelelwano. Emva koko ndazixelela ukuba ndingaphinde ndixhomekeke mandibe nedatha kwiisim khadi zam, ukwenzele mhla kuphinda kumka iWi-Fi ngenxa kacimicimi wombane, ndiqhubeke ndisebenzisa idatha yesim khadi.

Umahluko phakathi kwe-SMS kunye noWhatsApp ngulona wokuba kuWhatsApp awusebenzisi airtime, usebenzisa le nto ikhoyo kuthwa yidatha. Kwaye kuWhatsApp uyakwazi ukuthumela imeseyiji ngokwevoyisi, ngokwelizwi, kwaye uyakwazi nothumela ii-photos kunye neevidiyo. Kwaye umntu uyakwazi nokumfowunela ngoWhatsApp, nibe nijongene nge-video call.

Ndicinga ukuba azenzi ngokwaneleyo iinkampani zonxibelelwano kungokuba luseninzi uxhaphazo lwabantu kumakhasi onxibelelwano. Iinkampani bendinozicebisa ukuba kungabikho mntu owenza, ovula iakhawunti ngokweenkcukacha ezingezizo.

Angazikhusela ngokuba angavumi ukuncedwa ngumntu angamaziyo kwaye angazikhusela nangokuthi angangeni kwiibhanka zakhe xa esebenzisa iWi-Fi kawonkewonke. Oko kuyingozi kakhulu ngoba izigebenga zingafumana iinkcukacha ebanozisebenzisa ukuvula ibhanka yakhe, zimbele imali.

Xa ndisebhasini ndibe ndinomdlalo ekufuneka ndiwubukele ndibe ndilibaziseka, ndingavula ifowuni yam, ndijonge kula makhasi onxibelelwano. Akhona apho ukwazi ukubukela umdlalo webhola kwimfonomfono yakho, ngokwela makhumsha kuthwa live streaming.

Lingaxhamla kakhulu kwaye lingakwazi ukonga imali ngoba amaxabiso edatha aphezulu xa umntu ngamnye ezawuthi azithengele eyakhe. Kanti xa benokusebenzisa iWi-Fi, bangonga kakhulu imali.